Haeba oba hlokahala, lelapa la hao le tla fumana letloha la polokeho ya ditjhelete ho ba thusa ho boloka maemo a bo a bophelo. Lelapa la hao le tla ho fumana tefo ya ditjhelete e sa feleng, kakaretso ya sekoloto, ditshenyeho tsa lepato. Ebile ba tla kgona ho boloka ka tsela e ntle.

Polokeho.

Ka bobedi ba bahiri le Lefapha la Basebetsi, mosebetsi ba na le karolo ho ruta basebetsi ka melemo ya ho kula ya UIF.

Account ya cheque le account ya polokeho di sebetsa merero e fapaneng. Kakaretso ke ena, account ya cheque e loketswe ditshenyeho tsa letsatsi le letsatsi jwalo ka grocery le dikoloto. E na le phepello e bonolo hape, e fetola maemo. Account ya poloko e etseditswe ho boloka nako e kgutshwane kapa nako e telele. Jwalo ka ditjhelete tsa tshohanyetsi, matsatsi a phomolo kapa theko e holo. O fumana tswalo ho di-deposit ebile ho na le ditshebedisano tsa poloko.

Ntate ho bonolo haholo ho etsa sena e tla ke ho bontshe, bula mobile app ya banka ya hao. Ke yena mme o latele mehato ena. Kgetha account ya polokeho le account ya mohlodi. Kgetha account eo moamohedi kapa o .

dithuso tsa bongaka di fana ka tshireletso ya ditjhelete bakeng tsa ditshenyeho tsa tlhokomelo ya bophelo. Ba lefisa di ditefello tse phahameng ka lebaka la taolo e ya dikotsi tse phahameng, ditshenyeho tsa tlhokomelo ya bophelo, ditshenyeho tsa tsamaisano le meputso ya phahello. Ka ho na hoo di thusa dithuso tsa bongaka di molemo bakeng sa mafu a fokolang.

Forex ke mmaraka wa phapanyetsano ya ka ntle ho naha. Ke mmaraka wa lefatshe moo batho ka bo mong, dikgwebo le mekgatlo e rekisang ditjhelete tsa ditjhelete. Ke mmaraka o moholo ka ho fetisisa ka ho fetisisa wa ditjhelete lefatsheng ka bophara.

Monghadi ke phethile habedi ho sheba profile ya hao ya banka ho bona bothata hore ke eng. Mme ke fumane hore ba boshodu ba ne ba leka ho reka dintho ka account ya hao internet-eng ka ho ile a ya notleleha ka boyona.

Ntho eo nka e tjhentjha ka ditokofele ke hore banka eo re e sebedise e sebedisang ho boloka tjhelete, e be yona e tsebang pin ya rona ya ho sebedisang ya ho sebedisa kapa ho ntsha tjhelete eo. Hobane ditokofeleng batho ba qetela ba utsweditse ditjhelete, ka lebaka la ba la bo ramatlotlo. Ba ntsha tjhelete re sa bone, ba sebedisa tjhelete re sa bone. Ebile sena se a ya etsahala ha ngata ditokofeleng.

Dumela ausi, ke kopa thuso mabapi le phapanyetso ya ditjhelete. Ke hloka ho tseba hore tjhelete e ya lehae la Dubai e jwang ebile sekgahla sa phapanyetso ha jwale ke bokae pakeng tsa Ranta ya Africa Borwa le tjhelete ya Dubai. Na nka sebedisa karete ya ka e ya mokitlane ya debit ya Afrika Borwa ho .

Ke ka eletsa motswalle wa ka hore a hlahlobe dipakana tsa hae tsa ditjhelete. A bapise dikgetho tsa account, a nahane ka ditefello le phaello ya tsona ya tswala.

Ho hlokeha karete ya hao ya boitsebiso, le bopaki ba address, le se le nomoro ya cell phone eo o tlo e sebedisang mmoho le account ya hao.

Ho hlokeha tlhahiso lesedi ya ditjhelete, nalane ya mokoloto le nalane ya account.

Ee, nkile ka kenela setokofela. Re ne re ntsha sekete ka kgwedi. Re ile ra ra fihlela le toro ya rona hantle.

Ntho ya ho qala ho tshwanetse ho fumana ATM e haufi e amohelang karete ya hao ya banka. Wa bobedi, kenya karete ya hao ho ATM o netefatse o netefatse hore e hlophisitswe hantle ha .